Ina, swa koteka hikuva munhu u va a tirhile malembe ya ku hlayanyana naswona n'hweti na n'hweti yin'wana na yin'wana ku na mali leyi va yi kokaka ya UIF leyi i mali ya ku pfuna leswaku ri loko munhu a va a tshike ntirho kumbe ku helela hi ntirho a yi kuma tanihileswi a va a nga a ri ku tirheni leyi vuriwaka UIF i mali leyi munhu a yi kumaka loko a nga ri ku tirheni kumbe loko a tshike ntirho kumbe loko ntirho wu herile.

Ndlela leyinene ya ku lomba mali kumbe ku endla xikweleti ebangini i i ku leswaku loko n'hweti na n'hweti i munhu i kuma mali va yi koka ebangini naswona ku va ku fanele ku va ku ri na nchumu lexi u nga ta va khomisa swona loko u tsandzeka ku hakela hi yona ndlela ya kahle leyiwani leswaku ri mavito ya wena ya nga ya nga ya nga thyaki hi ma hikuva hi mhaka hikuva ya hi mhaka ya swikweleti.

Ku ku ku ku ku ku hakela hi swikweleti kumbe hi n'hweti na n'hweti nkarhi wun'wani swi kahle nkarhi wun'wani a swi kahle ndzi ta sungula hi ku va swi ri kahle, swi kahle hikuva eka nkarhi wolowo u va u nga ri na yona mali ya ku hakela movha hikuva movha yi va yi tele yi va yi va yi karhi yi durha swinene mali ya kona nxavo wa kona wu va wu tele khombo ra kona hiloko eka n'hweti yeleyo u tsandzeka ku hakela hikokwalaho ka ku va u nga kumangi mali kumbe eka ntirho lowu u wu tirhaka u nga holangi mali leswi ta endla leswaku ri mali movha va yi teka va yi tlherisela endzhaku hikuva munhu u tsandzeke ku hakela i khombo ra kona rero.

Akhawunti ya cheke ya hambanile na loko munhu a ri na mali ebangini ya cheke swi fana na phepha leri u fambaka na rona loko u u kumile akhawunti ya cheke kumbe mali u famba na rona ebangi ebangini kutani ebangini va ta fika va ku cincela cheke liyani va yi endla mali swi hambanile na loko munhu a kuma mali ebangini ya yena yena kambe laha u famba na cheke liyani ebangini va ku cincela yona yi endla mali.

Loko munhu a rivalile pin ya yena ya le bangini xo sungula a nga yi cinca hi riqingho ra yena naswona ku ta laveka ku ta laveka u khata xinepe xa xikandza xa wena kumbe leswaku ku nga vi na na swirhalanganya munhu a nga ya ebangini va ya n'wi cincela pin ya yena leswaku ri a va kahle yi nga ha rivali.

Tanihi leswi ku nga na ti-currency hi xilungu ta ku hambanahambana eAfrika hi na currency ya hina eZanzibar hi na currency ya hina xa kahle loko ndzisana ya mina lava ku ku eZanzibar yi fanele yi hindza hi le bangini leyi kulu eAfrika-Dzonga leswaku ri a cinca mali liyani ya rhandi a yi cinca a yi yisa eka currency ya le Zanzibar leswaku ri a ta kota ku xava loko a fika le hikuva loko u ri le u nge koti ku xava hi rhandi hikuva va tirhisa mali ya vona.

Ina, ku tirhisa xidijithali ku hakela mali swi endla swilo swi olova swinene hikuva swi endla leswaku ri ematshan'wini ya ku ya ebangini u ya sendela munhu mali u nga yi endla hi foni ya wena swi endla leswaku ri u nga vi na nkarhi wa ku tala wa ku ya ebangini u fola tilayini ta ku leha u dya na nkarhi swi olovisa na ku na swilo hinkwaswo swi olovisa na nkarhi na ku na na na na ku hakela mali ya ko tala ya ku khandziya loko u lava ku ya ebangini.

Loko ndzi lava ku pfula e akhawunti ya ya Absa xo sungula lexi ni lavaka ku xi tiva hileswaku ri hi n'hweti na n'hweti va teka mali muni leswi va swi vitanaka ti-bank charges naswona hi wihi mbuyelo wa ku va munhu a tirhisa Absa kumbe bangi ya Absa naswona swin'wani leswi ndzi nga swi vutisaka i ku loko munhu a lava ku veka mali yi yi yi yi tswala yi tswala ka njhani?

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku ri mali yi vekiwa njhani naswona hi tihi tindlela ta kahle ta ku veka mali kumbe ku tirhisa mali leswaku ndzi nga tirhisi mali eka swilo leswi nga ta ka swi nga ni pfuni hi nchumu kumbe ku heta mali hi nkarhi lowutsongo ndzi nga yi tirhisanga ka nchumu so mutsundzuxi wa mpfuneto wa swa timali kusuka eyunivhesiti ndzi nga n'wi vutisa swa ku tala na swa ku ri ndzi nga hakela ka njhani tidyondzo ta mina.

Swona i swa nkoka hikuva loko munhu a ri na inshurense ya vutomi swi endla leswaku loko a hundzile emisaveni vana va yena kumbe ndyangu wa yena va nga sali va hlupheka kambe ku huma timali leti nga ta sala ti va ti va pfuna na ku va hlayisa naswona swi pfuna leswaku loko timali ti huma loko ku ri na vana va kota ku ya eswikolweni.

Ku xava ti-data hi ku tirhisa bangi ya selulafoni swi hi oloviserile swinene hikuva ematshan'wini ya ku ya emavhengeleni hi ya xava t-idata kumbe ti-airtime ha tirhisa foni kumbe selulafoni leswi swa pfuna hikuva swi swi swi swi swi swi endla leswaku ri hi nga dyi nkarhi wo tala naswona loko ku ri navusiku hi kota ku xava kahle hi foni hi nga yi emaxopeni hikuva a ku va ku va ku nga hlayisekangi ku munhu a famba navusiku.

Ku lawula leswaku u nga tirhisa mali muni hileswaku ri hi n'hweti u kuma mali muni va ta va ta kamba leswaku ri hi n'hweti u kuma mali muni leswaku hi wihi nxavo lowu u wu fikelelaka leswaku u va ni xikweleti xa khadi kumbe xikombelo xa khadi ra xikweleti va kamba leswaku ri hi n'hweti na n'hweti u ta swi kota ku hakela.

Xitirhisiwa xa ku tlula mpimo ka mali hi ndlela leyi munhu kumbe business a kotaka ku tirhisa mali yo tlula leyi nga kona eka akhawunti ya yena kumbe ebangini ya yena hi ku pfumela ka bangi i nkongomelo wa mali lowu u u kumaka eka bangi loko mali leyi nga eka akhawunti ya wena yi hela kambe rhandza ku yi tirhisa ku ku ku pfumelela ku tlula mpimo bangi yi ku nyika mpimo wa mali lowu nga u nga yi tirhisaka loko mali ya wena yi hela leswi swi vuriwa limit hi swikombiso loko u nga ri na nchumu ebangini ya wena kambe u pfumeleriwile ku tirhisa ku fika laha eka two thousand u nga tirhisa mali leyi ehandle ka ku susumetelelana.

Banga yi yi tshama yi kombisa mali ya le henhla ngopfu leyi u faneleke ku yi hakela hi nkarhi wun'wana na wun'wana loko u hakela hafu ntsena ya mali kumbe u endla swilo leswi va swi vitanaka hi Xinghezi va nge i minimum payment ntsena leswi u saleke swona sungula ku kuma nxavo hi siku vhiki kumbe n'hweti lexi xi lawula leswaku loko u hakela mali hinkwayo u tlhela u ri karhi u ri kaya u ri nkarhi u nga hakeli sweswi va swi vitanaka ti-interest loko u hakela ntsena xiphemu u hakela interest eka lexi saleke u loko u hakela endzhaku ka nkarhi lowu vekiweke u ta hakela nxavo wa ku hlwela ku tluleriwa interest yo sungula ku onha.

U fanele u ndzi nyika papila ro komba laha u tshamaka kona hikuva nawu wa laha eAfrika-Dzonga wu lava leswaku u hi tiyisisa eka leswaku u tshama kwihi ku lwisana ni ni vumbisa bya timali papila leri ndzi ri lavaka ku na papila ra river xitatimende xa le bangini kumbe papila ro huma eka mukhanselara wa muganga hosi kumbe munhu loyi u tshamaka na yena u nga ri kuma eka eka khanselara wa muganga kumbexana eka munhu loyi u tshamaka na yena.

Ku va na akhawunti yo hlayisa mali leyi kumekaka hi leyi kumekaka hi ku hatlisa swi nga swi nga ku vuyisa ngopfu loko u lava mali ya xihatla hikuva mali yi kumeka hi nkarhi wa xihatla u nga yi humesa hi nkarhi wihi na wihi a swi lavi ku lomba u tirhisa mali ya wena u papalata ku hakela nxavo wa swikweleti swin'wani swi ku pfuna hi xihatla ku fana na ku swa fana na loko u lava ku ya exibedhlele kumbe ku fika ka swilo leswi nga langutelangiki hi yona ndlela leyinene ya ku ti lunghisela swiphiqo loko swi u nga swi langutelangi.

Ina, ku joyina switokofela swi nga pfuna swinene munhu loyi a nga na tingana leswaku a endla vanghana hi ndlela leyi loko u joyina switokofela u hlangana ni vanhu nkarhi na nkarhi leswi swi pfuna ku ha ku hatlisa ku ku tlhantlha tingana hikuva u sungula ku tiva hinkwavo vanhu xin'wani ku vulavula hi timali swi endla leswaku va vanhu va va va twisisana ku burisana hi xikongomelo xa timali swi pfuxeta na ku tshembana xin'wani ku hanya hi xin'we xi tumbuluxa vunghana bya ntiyiso mi hungasa loko mi karhi mi hungasa mi ri karhi mi hleka mi pfuna un'wana hi nkarhi wa yena swin'wana loko munhu a nyikiwa nkarhi wa ku vulavula leswi swi pfuna munhu loyi a nga na tingana ku sungula ku vulavula naswona a titwa a amukelekile.

Yo sungula ndlela ku va ni milawu leyi twisisekaka ku vula ni milawu hi ku basa nkarhi wu hlanganisiwa swo tlangela loko ku hakeleriwa na leswi nga endliwi leswi nga endliwiki a endla leswi hinkwaswo va pfumela eka yona hi ku swi sayina ku vulavula hi ku basa vula leswaku mali yi nghena njhani yi humela kwini ni leswaku yi hlayisiwa njhani xin'wani u rhumela ti report kumbe update ya mali nkarhi na nkarhi then ku tshama ku hlangana nkarhi na nkarhi swi pfuna ku ku hlayisa vuxaka bya nkoka swilo swi vulavula swi vutisa swi tlhela swi dyondza swin'we xin'wani ku hlawula varhangeri hi ku tshembeka ku hlawula munhu loyi a tshembekaka a nga ri ki na timhaka ta vukanganyisi.

Ku hakela xikweleti xa wena emahlweni swi pfumelela leswaku u kota ku tumbela no no lawula mali ya wena, hi ndlela leyinene. Swipfuno leswi ku tirhisa mali ya xikongomelo, u dyondza ku tirhisa mali ntsena hi swilo swa nkoka ku nga ri ku xava swilo leswi nga riki swa nkoka kumbe ku ya emahlweni ku teka xikweleti. Xin'wana ku tumbela mali ya kahle, u dyondza ku hlayisa mali, ku aka swiavelo leswi tiyeke swa mali leyi u nga ta yi tirhisa loko ku ri ni swilo swo karhi leswi faneleke ku hakeleriwa. Ku kula ka ntshunxeko wa mali. Loko u hakela xikweleti xa wena ku ku ku ta va ku ri na ku pfuka ka ku tlakuka ka mali, leyi u nga yi u nga yi tirhaka hi laha u lavaka ha kona.

Ndzi ta hlamusela hi mali leyi kalaka yi nga tekiwa hi ndlela leyi exikarhi ka ebangini. Swilo leswi swi vitaniwaku hi fixed deposit mali leyi kalaka yi nga tekiwa i mali leyi u u u u yisaka eka bank-e kumbe le kaya ra timali leswaku va hlayisa nkarhi lowu tshembekaka. Swi nga ha ha va ku ri malembe, malembe ya mune kumbe tin'hweti to sungula to hlayisa. Leswi swi vula leswaku u nga koti ku endla leswi u swi endlaka hi mali leyi, loko nkarhi lowu u wu vekeke u nga se hundza. Loko u teke u teke mali leyi, u nyika bangi mali ya wena, u ri ni nkarhi leyi lowu hlamuseriweke xikombiso tin'hweti lembe kumbe ku tlula.

Ina loko u endla e-wallet ndlela leyi mali yi kokaka ha kona yi hambanile, loko u tirhisa bangi yo karhi. Swilo swi hambana hi bangi, kasi mali yi yi koka kumbe yi nghenisiwa hi ndlela leyi bangi yi endlaka ha yona. Leswi swi endlaka leswaku ku rhumela kumbe ku ku amukela mali swi va swa nkoka swinene hi ndlela ya digital, u nga tirhisa bangi leyi u tirhisaka leswaku u koxa mali eka e-wallet. Kasi swi endla leswaku ku olova ku tirhisana na mali handle ka ku ya ebangini. Kambe ku rhandza ku tiva leswaku bangi ya wena yi landzelela milawu yihi leswaku swi kota ku tirhisa e-wallet kahle.